Ukuqinisekisa izinqubo zokuhlola abashayeli, lokhu kuhlanganisa ukubheka irekhodi lobugebengu, ukuhlola ilayisense yokushayela, kanye nokuhlola imoto ukuqinisekisa ukuthi iphephile. Ukuthuthukisa ubuchwepheshe bokuphepha. Lokhu kungabandakanya izici ezifana nezikinobho zokweseka eziphuthumayo ngaphakathi kohlelo lokusebenza, ukwabelana ngohambo nabangani nomndeni kanye nokuqapha indawo kuhanjwa kuyo nesikhathi ukunikeza ukuqeqeshwa okuqhubekayo kubashayeli. Lokhu kufanele kuhlanganise ukuqeqeshwa ngemithetho yokuphepha, ukubhekana nezimo eziphuthumayo, kanye nokuxhumana okufanele nabagibeli.

Esaluthatha lalusuka Ethekwini luya e-Cape Town. Sihamba ngebhasi ngadlulisa isikhathi ngokulala, ukufunda incwadi, nangokulalela umculo. Sithe uma siqhubeka ngaphinde ngavuka ngadlulisa isikhathi ngokuxoxa nabanye abagibeli ngokubuka amafilimu nangokudla ukudla okwakulula. Sithe uma sifika kwindawo o-halfway stop saphuma, sabuka ubuhle base-Cape Town bese kuphela lapho.

Ukungabibikho kwezithuthi zomphakathi ezanele, izindleko eziphezulu zokuthutha. Ezindaweni zasemakhaya izindlela zokuthutha zomphakathi njengamabhasi noma amatekisi zivame ukungatholakali kalula noma zingasebenzi ngendlela efanele. Okwenza kube nzima ukuba abantu abantu abadala ukufinyelela ezinsizakalweni .

Kuya ngendawo osuke usuhlala kuyona indawo uma inayo i-inthanethi uyakwazi ukuthi ungene usebenzise amabhasi lawa osuke uwagibela. Kulula futhi uyakwazi ukuyithola kalula ku-inthanethi. Indawo yakho uma ingenawo u-inthanethi uyakwazi ukusuka ugibele ufinyelele emabhasini bayobe sebekunika ithebula eliphrintiwe.

Ngesikhathi lapho ngangilinde khona ibhasi ekwakumele lifike ngo-five o'clock owasekuseni. Ibhasi lagcina lingafikanga ngo-five ngoba amabhasi kathiwa amawayipha awasebenzi. Usuku lalungeluhle laluney'mvula. Amawayipha ayengasebenzi kulawo mabhasi ekwakumele izosithatha ngo-five ekuseni. Ngagcina kuthunyelwe elinye seku-late ngabo-seven. Ngafika emsebenzini futhi ngafika late. Ngabe sesiyariphotha emabhasini ukuthi sicela amabhasi alungiswe enziwe isevisi ukuze akulungele ukuthi athathe abagibeli nsuku zonke ngesikhathi.

Phakathi zingaqinisekisa ngokuthi kube nama-interviews emphakathini kube nama-groups emphakathini, kube ne-inthanethi emphakathini yoku-check-a amabhasi ukuthi akulungele yini ukuthi aqhubeke athathe izalukazi. Okunye kungafokhaswa okubeni nama-audit la eku-check-wa khona ukuthi isevisi ingabe isakulungele yini amabhasi ukuba ahambe.